Ndiye ndizikhuphe mna nosapho lwam siye kwiresityurenti apho singazange saya khona. Ndiye ndifune rhoqo siqale into entsha ukuze sive kamnandi nje uhlobo olohlukileyo, singasoloko sisiya kwindawo enye.

Ndimema abantu basekhaya kwakunye nabahlobo bam abasenyongweni.

Oodade bomkhwetha kaloku baye bamphekele, bamsele ukutya.

Ngamalungiselelo okusila utywala.

Umtshakazi uyabhinqa xa kubhujiwe ahloniphe, kanti intombi inxiba nje isikete ukuhlonipha.

Umngqusho kokona kutya ndikuthandayo. Ndiwuthanda umhlophe, ndiwuthanda uneembotyi.

UNontsokolo, umzala wam. Yhe wethu, akazange wakubona tu ukusokola loo mntana, ukhule thambileyo! Ndithetha nawe nje uphumelele. Isizathu sokuba athiywe ngokuba unguNontsokolo ndisazibuza nanamhlanje.

Ukuba banokusiphathela nje iziselo ezinganxilisiyo kwakunye nezimuncumuncu, izinto nje wethu ezimnandi.

Ukuba isilungu asifunda esikolweni, apha endlini makuthethe ulwimi lweenkobe ukuze bahlale belazi lingaphumi kubo. Kaloku ngamadoda angomso la, ingaba aza kuthetha isiNgesi emaxhantini bethuna?

Kukufundisa umkhwetha ngobudoda. Ubudoda ayikokwaluka nje kodwa kukuqala ubomi obutsha nokukhula.

AmaXhosa ngabona bantu bangayithandiyo nje indlela abadalwe ngayo. UbuKristu kakade bubatshintshile ngokuba uya kufika begxeka kwa esisiXhosa.

Into ebalulekileyo xa upheka umphokoqo kukuba imilinganiselo yakho ihambe kakuhle. Ukuba ugalela amanzi ashushu angangesitya, xa ugalela umgubo galela imigubo ezizitya ezimbini.

Lwaluye lumleqe luyokumphathisa iiplastiki, yena umntu omkhulu angabi nanto ayiphetheyo. Kunjawunjoku ukuba kunzima kuye ukuhamba abanjwe.

Owam umngqusho ulala emanzini. Oko kukusowukisha ukuze uthambe pece. Ndiwufaka amazambane ukuze ube nobuntubululu. Ndiwufake wena rama ukuze ube nobuhle. Ndiwufake iaromathi ndiwunonge. Uyanongwa owam umngqusho ube mhle.

Into ebalulekileyo xa upheka umleqwa kukuba awugalelwa yonke into le, ugalelwa nje ityiwa uwuyeke uzibilele. Uya kutsho ngomleqwa omnandi.

Yhe wethu, ukuba uzelwe ngomnyaka kagilikanqo, uya kuba nguNogilikanqo ke mntasekhaya. Mamela, kodwa ke kwakubalulekile kuba kaloku abantu bakudala babe ngayanga esikolweni. Le yayindlela yokuyigcina kubo iminyaka neziganeko.

Kukuba umntu achaze nkcakasana into azaziyo ukuba uyakwazi ukuyipheka nazithembeleyo kuyo. Akukho nto imbi njengokunika umntu into angayityiyo kwayena, nithi makayipheke, iza kuba njeya kaloku ukuba mbi.

Umtshato. Yhe wethu xa kutshatiswana, unxibe umbhaco wakho omhlophe onemibala emnyama, uba mhle ngeyona ndlela. Ucaca nakubani ukuba ungumXhosa ozithembileyo nozithandayo.

Umvubo kukutya kwesiXhosa. Oku kutya kutyiwa kakhulu xa kushushu ngoba kusoloko kubanda. Andikhathali nokuba umphokoqo ushushu kodwa uthi wakudibana namasi ubande. Owu, uyathandeka! Uyabona ukuba bekusemakhumsheni, ngendisithi yisaladi.

Ludwe, linda ixesha lakho mntanasekhaya lokwaluka. Kubalulekile ukuba ixesha lokuba ngumntwana ungadlali ngalo ngokuba awuphindi ulibone nanini, awuphindi ubuyele ebuntwaneni. Xa wolukile uza kuba ngumntu ongubhuti, ngoko sebenzisa elixesha ube ngumntwana wenze izinto zobuntwana. Uzawukoluka ngexesha elifanelekileyo, sukungxama.